Ha re ka reka peo ya cabbage ra e jala, mme re kgone ho lemela difariki tsa rona, ho ka ba betere haholo ho re thusa ka budget.

Lewatleng leo, re fumana tlhapi ka tlhapi. Mefutafuta ya ditlhapi, tse ding di bitsuwa ka di-prawns. Tse ding di bitsuwa ka di-crab. Hohle moo o tsamayang teng, di-restaurant-eng o a di fumana e sentse e le dijo tse pheuweng tse monate.

Jwalo ka ha o le motshwari wa rona re o sebeletsa polasing ena, re kopa o re ngodisetse UIF hobane re a e hloka. Ha re sebetsa nako e telele ho etsahala hore mosebetsi wa fela re hloka tjhelete eo e tlabe o re bolokela yona le rona re e patala.

Ke mo e re thusitse haholo naheng ena ya rona. Hoba ha e ne e se ka basebetsi ba sebetsang tshimong ekaba ho le thata, re lebohela bohle ba lemang ditshimong.

Bothata ke hore batho ba sebetsang mapolasing ba sebetsa ka thata ebile ba sebetsa ka ho ikgetha le bokgabane. Ba nahanetse rona ba tla fihlang ba reka dijo polasing, ho kang lebese, le ditholwana tse re di hlokang ka mehla le matsatsi. Hape ke nahana le hore e se e le batho ba baholo ba hlokang ho phomola. Ke nahana hore beng ba dipolasi ba ka hira batjha e be bona ba tswelang pele ba sebetse hore batho ba baholo qetelllong ba kgone ho phomola mahabona.

Dumela, ntate. Ke tlile mona kajeno ke tlo kopa thuso ya hao. Dilemong tse fetileng re ne re ntse re lema poone, re se na mathata. Empa jwale re se re lemohile hore poone ha e sa mela ka baka la mobu wa rona eo re o lemohile hore poone eo e ne re jala ha e sa hola. Ka hoo re ne re kopa thuso ya hao. O re fe ntlha ya hore ke poone e feng e re ka e jalang, e leng hore peo ya teng e tsamaisetsana le mobu wa rona, mme e ka mela, ya hola.

Malome, nkutlwe. Dishopong mane ha ntse ke tsamaya ke thola e le hore ditholwana le meroho eo re e jalang mo hae dishopong ha e yo. Ke lemohile hore dishopong ho se ho rekiswa ditholwana tseo re sa di tsebeng kapa ke tse re di tsebang, empa ha di a hola hantle ka tseo re di jalang mo hae. Meroho ya mona naheng ke bona e le yona e leng hore e ka re fa matla le batho bohle. Ka hoo ho ka ba jwang ha re ka ha re ka rekisetsa batho ba dishopong? E be bona ba rekisetsang bareki.

Balemi ba naha tse kgolo ba tshosetsa ba naha tse nyane hoba ba ba jwetsa hore ba ka nne ba ba nkela naha eo ya bona e nyenyane ho eketsa naha ya bona, e be ho loana ho fetisisa ka ka eo e leng kgolo motsotsong ona. Empa ba dinaha tse nyane le bona ke bona eka ba ka kopana, ba etsa ntho e lengwe hore ditshimo tsa bona di kopane, e be naha e kgolo. Ha ba ka dudisane fatshe, ba bontshana hantle.

Ha o hira mosebetsi o motjha, o hloka ke ho etsa dipatlisiso tsa hao ka sesebetsi sena se setjha. Ho netefatsa hore sesebetsi sena se tla kgona ho sebetsa hantle polasing ya hao. O netefatse hore sesebetsi sena ha se kule mme se matla, se, no, no fetse hantle. O batlisise le hore sesebetsi sena se a tseba mosebetsi o tlabe o se etsa.

Batho ba mahaeng ba sebedisanammoho ho fepa malapa a bona ka tsela eo ke balemi be loreng ba a kopana polasing, mme ha e mong a sena sa ho ja, o kopa e mong moroho polasing moo, hore a kgone ho fepa ba lelapa la hae. Ho a phedisana ha monate ebile ba utlwana. O mong ha a na le moroho o nahanela o mong mohaisane hore bohle ba lelapa ba kgone ho ja.

Tsela ena ya ho lema e tla tuma nako ha ntse e ya. Ha re ka fumana motho ya toropong a ka re rutang hore ho uwa jwang. A re bontsha ka botlalo hore ho sebediswa ha metsi ana ha o jala ke process e jwang. Ka hoo, ha se re na le botlhatsi kaofela ba dintho tseo tse hlokahalang. Ho ka ba bobebe bo hore dimela tsa rona di kgone ho ho hola ka tsela eo ba e sebedisang toropong.

Malome, meroho e nngwe le e nngwe e na le nako ya teng ya ho jalwa. O ke se jale fela moroho ona ka nako o batlang ho o jala ka ona, e so be nako ya teng ya hore o ho jwalo hobane e tlabe e le tshenyo ya peo. Moroho wa hao o sa hole hantle, mme o itshenyeditse le nako ya hao. Dinawa o tla di jala ka nako e itseng, ha se di hodile di le hantle. Nako ya tsona ya dinawa e se e fetile. Ke ha o ka jala mokopu, ho latellana jwalo ha jwalo.

Ekabe ke na le naha ya ka, ne ke tla jala meroho ka mefutafuta. Ke kgone ho e rekisa dishopong, ke kgone ho fumana tjhelete ka bongata, mme ke kgone ho reka naha e nngwe. Ke nne ke jale ke hire le basebetsi ke kgone le ho thusa setjhaba.

Ke tla qala ka hore basadi ha ba na matla a lekanang le banna. Mosebetsi wa tshimong ke o thata e leng horeng o hloka matla a banna. Basadi ba etseditswe ho sebetsa ka bobebe, banna re tla re ba etseditswe ho sebetsa ka thata. Tlamehile ba leme, ba kotule, ba nosetso. Ba ne ba netefatse hore dijalo, meroho le ditholwana kaofela di a hola mapolasing. Ka hoo basadi ba etseditswe ho sebetsa bobebe.

Ho tle o kgone ho kenela mananeo ana, o hloka hore ebe o ngodisitse polasi ya hao e le mmusong hantle. Polasi ya hao e hloka basebetsi ba eleng hore ba a sebetsa ebile by twenty . Ka hoo, re kgona ho thusa ka hore re ba neletse uniform-o, re ba neletse le di-tools tsa ho sebetsa, tseo e leng hore di tla hodisa polasi ya hao le ditholwana le meroho ya hao.